Esikhathini esiningi uma usebenzisa i-Wi-Fi kusuke ku ilapho khona mhlawumpe osuke udinga usizo khona mhlampe inga-connect-i kahle inethiwekhi yakho. So, uma ngibona ukuthi mhlampe la i-Wi-Fi ivuliwe noma i-Wi-Fi ongakwazi ukuyisebenzisa. Uvala yonke into, yonke into yakho iba ne-password, yonke into yakho iba nohlelo olwenzayo lokuthi kungangeneki kalula bangakwazi ukuthi bakwazi babheke izinto zakho noma bagcine bekwazi nokungena ebhange lakho. Awukwazi ukuvula i-app yakho yasebhange uyivule ngo-Wi-Fi ngoba bangagcine bekwazi ukuthi bakugebenge khona khona lapho njengoba ubugebengu sebandile bundlondlobele. Kanti futhi-ke kuyasiza kakhulu futhi uma uthole i-Wi-Fi ngaleso sikhathi mhlawumpe unento ebalulekile okufanele uyenze uvele uyenze ngaleso sikhathi. Kodwa kufanele iyibheke kuqala uyihlolisise ukuthi iyona Wi-Fi esebenzayo noma uqala uqale uyobheka ku-inthanethi ukuthi isebenza kanjani.

Benza umsebenzi omkhulu njengoba njengo iy'nhlelo ze-smartphone zenza umsebenzi ube lula kakhulu, akudingi nokuthi uzugcine sewulapho uyakwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo bese uyawuthumelela usekudeni ongafinyelelanga mhlampe endaweni yakho yokusebenza. Zibalulekile-ke kakhulu futhi njengoba uzoba uwumuntu ozobe okumuntu okhankasayo uma ukhankasa abantu bayathanda kakhulu ukusebenzisa u-inthanethi, bayathanda nanokubheka ini, iy'nhlelo zokuxhumana phecelezi i-social media la khona bakwazi khona ukuxhumana khona noma babone khona umsebenzi wakho. Nanendlela umsebenzi wakho osebenza ngakhona nabanye obasebenzele ngakhona, uyakwazi nanokugcina sewuthole amathuba noma uthole amakhasimende ale ngaphandle kwezwe, ngaphandle kwala ohleli khona. Uma umsebenzi wakho kuwumsebenzi ohlukile, kuwumsebenzi okuwuwona wona, ukuthi kufanele ube nocwaningo, kufanele ukwazi nanokubheka uma wenza lowo msebenzi lowo.

Uma uwumuntu okwazi ukusebenzisa uhlelo lwey'nkundla zokuxhumana uyakwazi ukuthi ugcine sewuyikalela noma wenza ini? Iy'ndlela zokuthi ukwazi ukubhekana nani? Nempumelelo yakho noma nabantu ohlangana nabo noma nabantu futhi obatholayo uma uzobe ukhankasa ngani? Ukukhankasa ukhankasela abantu ngento osuke uyithengisa noma ngento osuke ukuyiqgaja nomsebenzi wakho ikahle kahle. Kubalulekile-ke ukuthi ube nocwaningo noma ube nolwazi olunzulu noma olugcwele ngokwazi ukusebenzisa lapho, noma mhlawumbe abanye bagcine befundela-ke ekuthenini ugcine ukwazi ukuthi uwumuntu okwazi ukudayiswa kuphi? Enkundleni zokuxhumana. Leyonto leyo iyalisiza ibhizinisi lakho ukuthi lithuthuke kanti futhi iyalisiza nokuthi lisimame likwazi nanokuyimela.

Amafoni lawa ukuxhumana lokhu kwakudala noma komakhalekhukhwini kwakungasiwo umakhalekhukhwini kodwa kwakuyini? Wawukade ukwazi ukuhamba, uye kuleyo ndawo ofika ufike kuyona ukhokhele leyo le mhlampe lelo hora lelo olikhokhelayo ukuthi ukwazi ukuxhumana nomndeni wakho usekudeni. Kwashintsha kakhulu-ke impilo ngoba wawukwazi ukuxhumana nomndeni wakho mhlawumpe usemsebenzini eGoli noma mhlawumbe ule eKapa uzama uzama amathuba omsebenzi, kwakukade kusiza kakhulu ngoba wawukade ukwazi ukuxhumana nabasekhaya ubabuze impilo. Noma ungaxhumana nabo usuku usuku nosuku noma ungaxhumana nabo kanye ngempelasonto kwakukade kusiza kakhulu, kwashintsha ngoba wawugcine ubona nabantu sebeme umugqa owodwa la khona bazokwazi khona ukuthi balandelane bezokwazi ukufonela imindeni yakubo, noma bakwazi ukufonela abantu ababathandayo abaseduze nabo.